Xa ndifika esibhedlele ndifumane umgca omde ndize ndibone abantu baqabela abanye besithi babambele iindawo ndingakhuluma nomsebenzi wesibhedlele ndichaze ukuba loo nto ayilunganga kuba akukho mntu ubukela umgca. Ndingaya emnyango ndicele uncedo, andingxoli ndicele ngonobubele. Eish!

Mtshana, ndikubonile nabahlobo bakho nitshaya icuba. Loo nto andiyithandi kangakumbi kuwe wena usakhulayo, usenekamva eliqaqambileyo kakhulu. Loo nto ingakufaka engciphekweni yokuba uluze yonke into emalunga ebalulekileyo nawe. Lingakufaka ezingxakini nemfundo awunothi uyihoye, mtshana. Ndiyakucela mtshana, yeka le nto uyenzayo.

Iindlela ezingagqitywanga zilibazisa iinkonzo zongxamiseko. Zenza kube nzima kwiimoto ezifana neeambulensi ukufikelela ngokukhawuleza, nto leyo ebeka ubomi babantu emngciphekweni.

Iyeza lesiNtu elisetyenziswa kakhulu kukhaphatshwe sisetyenziselwa ukuphilisa isifo sephepha kunye nemigqwaliselo liphekhwa emanzini kuselwe. Ndiyakholelwa ukuba liyanceda kodwa kubalulekile ukudibana nogqirha ngamanye amaxesha.

Imali ethunyelwa ezikolweni ngamanye amaxesha ayaneli ukuthenga ukutya okunesondlo esifanelekileyo. Oku kunokuchaphazela ukukhula kunye nempilo yabantwana. Kufuneka imali eninzi ukuze kuqinisekiswe ukutya okunempilo.

Mntakwethu, ndiyazi ukuba udlule kwiimeko ezinzima kwaye ndiyavuya ukuba usaphila. Ukukhathalela impilo yakho yinto enengqondo leyo, kubalulekile ukuze uzive ungcono. Ukukhangela uncedo akubonisi ubuthathaka kodwa kukhathalelo, yinkathalelo leyo. Ndikhona ukukuxhasa kwaye ndifuna ube nobomi obuhle, obude.

Xa ujongene nabaphangi abaxhobileyo kufuneka uzigcine uzolile wenze njengoko bekucela kwaye ungazixhamazelisi. Ubanike yonke into onayo ukwenzela uze usinde.

Ndingamcebisa umhlobo wam ukuba afune uncedo kugqirha, axoxele abahlobo bakhe nosapho enze ukuzilolonga, aphumle kakuhle, aze atye ukutya okunempilo. Oku kuya mnceda ukuphucula impilo yakhe.

Ngesithuba seCOVID-nineteen, ndahamba ngesithuthi sikawonkewonke ndinxibe imaski ixesha elide. Kwakunzima ukuphefumla kwaye ndingakhululekanga, kodwa ndiyazi ukuba kwakubalulekile ukukhusela wonke umntu.

Umyeni angamxhasa umfazi wakhe endandithathekile ngokumamela, ukunceda emisebenzini, ukumkhuthaza ufuna, afune uncedo, nokubonisa uthando rhoqo.

Iinzame ezinjengokubonalela ngenkxaso yezempilo, ukunikwa unyango lwemiba abayijongileyo, ukutshutshisa ingxelo zezigulo kunye nokuxhasa ngolwazi oluchanekileyo ziyenziwa ukuncedisana nabantu abanemiphumo emibi emva kokutofwa isitovu seCOVID-nineteen.

Ewe, zikhona iinkqubo ezinjengezithuthi ezibathatha abantu abadala zibase iikliniki kunye neenkonzo ezonyango zasekhaya. Zibanceda bafikelele kunyango olululo. Kuba azikho kufuneka urhulumente enze iinkqubo ezifana nezo ukuze abantu abadala baphile kakuhle.

Ewe, ukuhlala nomntu osekhulile kunokutshintsha indlela ohlalisana ngayo nabantu ngenxa yeemfuno zakhe ezikhethekileyo kunye nokuxhomekeka kwakhe.

Ewe, ndinomntu endimaziyo osebenza emsebenzini unomngcipheko ophezulu. Umqashi wakhe umnike ukhathalelo olufanelekileyo kwezempilo olukhuselekileyo.

Andivumelani. Ukungabikho kwezithuthi, koko kubeka abakhulelweyo engciphekweni.

Ndicinga ukuba umgaqonkqubo makatshintshwe ukuze abafundi abakhulelweyo banganyanzelenkanga ukuthatha ikhefu. Isikolo singabanceda ngenkxaso efana nezifundo zeintanethi kunye nokufunda ekhaya ukuze baqhubekeke nemfundo yabo.

Mnumzana, ukuqeqeshwa kwe-first aid kootitshala kubalulekile kuba kunokunceda ukunceda abafundi nootitshala xa benokwenzakala. Oku kuya kuphucula ukhuseleko esikolweni kwaye kuncede ukuphucula impilo yomntu ngamnye. Ndicela siqale ukuqeqesha ootitshala ngale nto.

Bantwana, ukuntlonta umntu ongaboniyo kuseyinto embi. Kufuneka sihlomniphe, singaphazamisi kwaye sicele uncedo komntu omdala xa sifuna ukunceda.

Ewe, isiNtu siyavuma ukuba umntu azile emva kwexinzelelo okanye isehlakalo. Sikholelwa ekubuyiseni nasekuncedeni, hayi ukumgxeka kodwa kubalulekile ukumxhasa ngokungamniki uxinzelelo olungaphezulu kwamandla akhe.

Oomasipala kufuneka baphucule indlela, basebenzise iinqwelo ezikwazi ukumelana nodaka baze baqulunqe iindawo zokuma ezikufutshane noluntu ukuze bonke bafumane uncedo lula.

Hayi, uxinzelelo lwengqondo kumadoda akubonisa ubunkenenkene nehlazo. Ukuthetha nabanye, ukufuna uncedo, ukuzilolonga nokuphumla kuyanceda ukususa ezi mpawu.